Go ithuta go kgweetsa, e ne e le motswako wa boitumelo le methapo, mme ka bopelotelele le kaelo, go itshepa go ne ga gola fa nako entse e tsamaya, ntlha kgolo e ne e le go park-a ka katlego, go bapile lekgetlho la ntlha. Ka kakaretso, go kgweetsa gone go tlisa maikutlo a nonofileng le go lebogela tshegetso e ke e amogetseng.

Bosenyi kwa mafelong a ditekisi, kwa Johannesburg, gantsi bo bakwa ke bohuma, botlhokatiro le dikgotlhang tse di fa gare ga borra dithekisi. Go fokotsa bosenyi, balaodi ba ka oketsa tshireletsego ka go tsenya di-camera tsa tshireletso, le go tlhama ditiro, go laola dithekisi sentle, go rotloetsa setšhaba go tsaya karolo mo ditirong tsa polokego.

Di-tall gate, di botlhokwa ka go thusa go kokoanya madi a go tlhokomela, go tokafatsa le go aga ditsela tse di šwa. Madi a duelwang a dirisiwa le go oketsa polokego motseleng le go duelela bagwebi ba ba dirang diporojeke tsa ditsela.

Diterena tsa Gautrain, di sireletsegile ka gonne di na le di-camera-a tsa CCTV. Batlhabani ba tshireletso le tsamaiso ya di-ticket-e tse di laolwang, di tsamaya mo tseleng e dikologilweng ke mabota. Di dirisiwa ke tsamaiso ya thekenoloji e laolang lebelo le di tsela. Go na le mekgwa ya tshoganyetso. Ditlhopha tsa tlhokomelo, go tlhokomelwa phepafatso le botsogo jwa bapalami.

Bakgweetsi ba di palangwa tse di rwalang dithoto, ba lebanwe ke dikgwetlho tsa tiego, ditshenyegelo tse di kwa godimo le mathata a thekenoloji fa ba feta mo di-tall gate. Go ka tokafadiwa ka go dirisa e-toll-o, ditsela tse di kgethegileng, thekenoloji ya GPS le go fokotsa ditshenyegelo. Tokafatso eno, e ka thusa gore dithoto ditsamaisiwe ka bonako le polokego.

Go tlala ga batho mo ditereneng go ka bakela boleng jo bo kwa tlase jwa mowa, go oketsega ga kgatelelo le matshwenyego, kotsi e kgolo ya go fetelana ka malwetse, go tlhoka phuthulogo le mathata a botsogo a ka tswelelang, jaaka go lapa le kgatelelo e feteletseng. Ditlamorago tseno di ka ama botsogo jwa mmele le tlhaloganyo mo lobakeng lo loleele.

Go nna le koloi go fa mokgweetsi yo o sa tswang go ithuta go kgweetsa kgololosego le boikemelo. Go oketsa maitemogelo le boitshwaro, mme go rotloetsa tsamaiso e e oketsegileng. Le fa go ntse jalo, go tla le maikarabelo a ditshenyegelo le tlhokomelo ya koloi.

Go rulaganya loeto lo loleele ka koloi, go tokafatsa maitemogelo ka go fokotsa kgatelelo, go boloka nako le madi le go oketsa polokego le boitumelo. Malebelela a botlhokwa a akaretsa, go rulaganya tsela ya gago, go laola lookwane ka go tlatsa pele, le go kgweetsa sentle le go lekola koloi pele ga loeto, jaaka oli, mabone le mabili.